Ndiya u dzula wo fara matshe masheleni awu nga tshanḓa ufhirisa uri avhe a banngani ngauri a banngani a ḓo soko ntshiwa namusi zwi songo tea kana u shumisa dzi bannga dzine adziḽi masheleni.

Dzingaikwama ngauri ungaḓiwana utshikhou badela masheleni ane onofhungudzea ngauri uvha ukhouvha na mbuelo dza ḓuvha na ḓuvha.

Ndingaṱalusa ngauri nyimele ya muthu oshumisaho gap cover ngamurahu hamusi onodzula vhuongeloni yovha isi ya khwine ngauri ayi azwi zwiya swikelela hune wa ḓiwana usa kho wana masheleni awu ofhelelaho ngori wosala utshi ita utshivho vhona zwauri iwe wonovha vhuongeloni.

Mbadelo dziyafhungudzeya vhukuma ngauri uḓo ḓiwana utshikho panga tshelede for tshikhala nyana ende upangesa tshelede yadzulesa ngomu banngani zwiita uri uvhe na mbuelo dzo fare, dzo fareya vhukuma u fhirisa uri u dzhielwe tshelede usi khovha na mbuelo.

Ndinga swikelela hune nda ḓi vhona ndi tshi kho tshentsha nda shumisa iṅwe ngauri heyo yo shandukisa masheleni ri songo langana ende ngau ṱavhanya.

Iya shuma vhukuma ngauri ndi yone ine ya ḓiwana itshi khou thusa arali wa swikela wa ḓiwana u tshi khou lwala, so ndi yone ine yaḓo u thusa ngori ivha i khou saiveya nga ngomu. Zwino vha ya kona u tsheka uri masheleni ane avha ngangomu hayo anga swikelela uthusa nah zwine wa kho ṱoḓa.

Yo muthusa ngau mu alafha naho a si na masheleni, masheleni aya ya vheya kha uri u ḓoḓi a badela ono thusaleya.

Muṅwe wa mungana wanga o vhuya a xelelwa nga tshelede ngauri ovha a sa ḓivhi mbadelo dza akhaunthu o ḓiwana hu tshi kho ṱuswa masheleni a si na vhukono ngauri o ḓiwana akho dzhenelela zwithu zwine ha zwiḓivhi a khou pfa unga u kho thusa matsina u khou tshinya.

Ndi u ḓiwana u tshi khou ya banngani yau wa vhudzisesa nga maanḓa uri unga nanga akhaunthu ifhiyo ende ndi ifhiyo ine ya ngau tendela ine unga vheya masheleni awu khayo.

Ndinyeletshedzo ya uri ushumisa luṱingo thendeleki zwi ya thusa vhukuma au ḓiwani u tshi khouya ḓoroboni kana u tshi kho shumisa tshelede yo yo dipositha tshelede zwino founu i u thusa nga maanḓa ndi yone ine ya leludza zwithu.

Ndi luṅwalo lwa musanda kana afidaviti ibvaho mapholisani ine ya ḓo amba uri mulandu u tshi kho vala akhunthu iyo.

Mbudziso dzauri zwidzhiya tshifhinga tshingafhani uri ndinga wana masheleni anga kana yauri ndi ḓowana mbuelo nngafhani musi ndi tshi khou vheya masheleni anga kana kharali ndi kho nyaga u zwi thutha ndi zwiitisa hani.

Mvelelo yo dzudzenyeaho ndi ine idzhiya tshikhala tshilapfu vhukuma, mvelele i shandukaho ndi mvelele ine u nga yi shandukisa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, ayingi heyo ine ifhedza tshikhala tshilapfu.

Ndi ya ndeme vhukuma ngauri unga ḓiwana usina na tshelede naluthihi, zwino wa ḓiwana u tshi khou vheya tshelede yau, u nga swikelela wa ḓi wana tshelede yau u tshi ibvisa yo no vha nnzhi vhukuma ine u nga ita zwiṅwe na zwiṅwe zwine wa kho ṱoḓa.

Ndi zwauri u ya ḓiwana u tshi khou xelelwa nga masheleni nga usa ṱhogomela zwithu zwau na u sa pulana zwithu zwau.

Zwi ya thusa ngauri u vhulunga masheleni lwa tshifhinga tshilapfu zwiḓa na mbuelo ya khwine vhukuma ine u nga ḓiwana u tshi khou ita zwithu zwine unga ḓithula na iwe mune.

Zwi a konadzeya ngauri u ya ḓifhela ṅwaha u sathu fhela ngauri u vha usongo badela masheleni o linganaho.

Ndiya u tsheka uri eyo khamphani kana tshiṅwe tshithu tshine wa kho shumisana natsho ndi tsha vhukuma naa ende masheleni ane wakho a badela wa tsheka uri ndi a vhukuma naa nauri masheleni ane wa khou badela hango fhira naa ndi yone maga ane wa tea u tsheka.

Zwo thusa badi ngauri a ri ngo tambisa tshifhinga tshoya yunivesithi ngori hovha hu kule zwino u shumisa luṱingo thendeleki zwori thusa nga maanḓa u seiva tshelede yo namela ngori ra kho tea u ṱuwa ri vhanzhi, zwo seiva badi tshelede nga maanḓa vhukuma.

I thusa u langa tshelede yau khwiṋe ngori ahuna tshifhinga tsha uri uḓi wane u khou ya dzi banngani uvha u kho tou shumisa founu yau kharali u khou sendela muthu kana u mufha tshelede iṅwe zwino u tea u shumisa yone.

Ndi mushumo u ngaho vhusole ngori vhathu kha vhusole vha lovha nga maanḓa zwine zwa sia uri tshelede ya life cover i ṱavhanye i bve miṱani ndi yone ine i nga leluwa nga maanḓa.

Ndi tshithu tshingaho u isa zwithu zwanga zwoṱhe zwa uri ndi tshi ita vha dzhie tshiṅwe na tshiṅwe na magunwe anga nda pfha ndi tshi soko pfha ungari a thingo fhulufhedzea ndo tshi ṱoḓesa u ḓivha uri hani hani mulandu vha kho dzhia na magunwe.

Zwine zwa nga itea ndi zwa uri loan yau i mbo ḓi ṋamba ya guma wa si tsha badela u tshi ya phanḓa ngori uvha woi badela u ṱavhanya mara a i fhungudzi tshelede nga ṅwedzi uri hoyu muthu u ḓo badela vhugai kharali ovha a tshi badela hei zwiamba idzo fhungudza miṅwedzi ye muthu avha a tshi badela ngayo zwiamba uri i ḓo ṋamba ya mboḓi fhungudza fhela.

Ndi fhethu hune vhathu vha vhulunga hone tshelede yavho fhethu hune vhathu vha vhulunga hone tshelede yavho.

Ndi u ita tshithu tshi ngaho u vhulunga tshelede masheleni lwa tshifhinga tshilapfu kana u sendela muthu tshelede ho tea zwo leluwa vhukuma nazwo hu sina uri vha ḓo tshadzha mara sa zwezwo.

Zwi nga ngita uri ndi pfhe ndi si tsha ṱoḓa nga maanḓa u ḓi wana ndi khou hadzima tshelede kha muthu ngori u badela miṅwaha i swikaho miṱanu ndi ndi tshikhala tshilapfu vhukuma.

Tshine ndi nga to nyanga u ḓivha ndi tsha uri ndi nga vhudzisesa uri ezwi ndi tshi khou badela kharali nda ḓi wana ndi khou badela nnzhi, miṅwaha ya hone iya fhungudzea naa kharali ndo badela nnzhi ndi songo tsha badela ye nda sumbedziwa uri nda si tsha badela nnzhi.

Ndi ya uri vha tea u vha vho ḓi vhudza uri zwi nga dzhia tshikhala tshilapfu u badela, vhukuma zwine zwa ḓo sia uri muthu a sala o tshaya a sina na peni.

Ndi nga vha vhudza uri tshelede wa kona u i senda ya sa lenge na swika zwi sa dzhii na tshifhinga tshingafhani. Uya kona u senda muthu tshelede nahasi a i wana namusi hu sina uri zwo dzhia maḓuvha.

Ndi tshelede i ngaho tshelede ine nda ḓi to i vheavho sa muthu nḓaḓo isiya kha founu yanga nda tshi nga panga hone tshelede yanga.

Ndi nga humbula ndi nga humbula u yo zwi ita nga u ṱavhanya nda ya nda vula head start yanga yo vheya masheleni u itela uri na nṋe khare zwithu zwo nngwela ndi vhe ndi.

Ndi yo vhudzisa uri ndi ḓo badela tshikhala tshikhala tshingafhani hone ndi tshi khou badela nda badela i nnzhi tshikhala tsho u badela tshi a fhungudzea naa.

Ndi nga to muvhudza uri a ri ḓivhi ḽa matshelo tshiṅwe na tshiṅwe tshi a itea zwi amba uri hu a ḓi sokou vha na ḽufu unga si ḓivhe ḽa matshelo so u tea u to dzula a nayo.

Ndi nga muvhudza uri ndi tshone tshithu tshine vhathu vha shumisa tshone nga tshifhinga tsha zwino tshine tshi a leludza nga maanḓa u senda masheleni na u wana masheleni nga u ṱavhanya.

Ndi nga dzhia ine yavha na mbuyelo nnzhi dza u hira ndi yone ine nda nga dzhia yone ngauri ndi yone ine ya ḓo dovha ya thusa nṋe.

Ndi zwa ndeme vhukuma ngori u sa ḓivha zwi a dina wa wana tshifhinga tshine u kho tea u badela ngatsho tsho guma iwe usa ḓivhi wa vha u kha ḓi badela kana u khou sokou pfha u ngari uḓo ṱavhanya wa i fhedza mathina u ḓo lenga.

Ndi a vhudzisa uri kharali nda ḓi wana ndi khou badela heyo tshelede, i nnzhi ndavha ndi kho i double nga ṅwedzi ndavha ndi si khou ntsha ine ndo ro tendela khayo nda ntsha i nnzhi ndi nyanga u ḓivha uri zwi a fhungudza miṅwaha naa.

Ndi wa uri ha itea tshiwo kha hahau kana kha iwe muṋe zwi a dina hu si na life cover, zwino zwi a leludza badi na zwithu ende kharali ha itea tshiwo kha muthu wa hau womu ṅwalisaho wa wana.

Ndi tsha uri u nga kona u sendela muthu tshelede u huṅwe na huṅwe ende muthu anga u sendela tshelede a huṅwe na huṅwe a zwina ndavha uri u gai hone nga tshifhingaḓe wa kona u senda na musi u hayani.

Zwa uri ndi nga muvhudza uri i a ṱoḓea nga maanḓa ngauri insurance ndi tshithu tshine tsha ḓo thusa muṱa wawe woṱhe na iwe muṋe kharali zwa tshinyala ho itiwa tshiwo ho itea tshiwo.

Ndi ya uri tshelede uya kona u i senda u huṅwe na huṅwe na uri u a kona u sendelwa tshelede muthu a kule namusi a gai kana a nnḓa ha shango wa kona u u sendela tshelede nga akhaunthu ya bannga.